Kokwani andzi kombela hi dya tinyawa leti nga le mathinini ku va hi kota ku hlayisa ndzhaka naswona tina vutshunguri bya xiyimo ta le henhla hikuva i khale ti tshamile nakona titlhela ti oma kahle ku tlula loko ta ha tsakama leswi swi hi pfunaka kuva switsongwatsongwani swi tlangela kule kokwana leswaku na n'wina mi hanya vutomi byo leha. A ndzi kombela leswaku hi sungula hi tona hikokwalaho hi ta veka leti letintshwa hi ta ti dya endzhaku leswi nga ta hi pfuna kuva hi hlayisa e xixevo.

Masi lama virisiweke ma nga va na probiotic leswi nga ma endla leswaku ma pfuna ku hlayisa nhluvuko wa miri wa wena ku endla leswaku swilo leswi u nga ta swi endla swi nga va na vusiwana swi ku sivela na mavabyi lawa ya ku khomaka hi xihatla ku fana na mfukuzana.

Swi ta ku pfuna ku va u kota ku hlayisa mali hikuva vurimi wa swi kota ku va u byi veka ndhawini leyi tengeke leswi nga ta ku pfuna ni le ka malembe man'wani. Wa swi kota ku va u swi omisa swin'wana swa kona u swiveka ka ndhawu leyi titimelaka, swin'wana swa kona u swi veka dyambyini ku va ku kota ku ri loko se xiyimo xi tika u kota kudya swona. Ku fana na mavele, mavele a hi pfuna ku va hi kota ku va hi endla mugayo leswi swi hi pfunaka ku va hi hlayisa mali, na timanga, na matamatisi na tinyala ha swi kota ku va hi ti endlela swona hi ndlela ya vurimi hikokwalaho loko se swiyimo swi tika hikota ku va hi tirhisa swona hikuva swakudya swi va swidura laha switolo.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku a nga byali swibyariwa ku nga ri nkarhi wa swona hikokwalaho swi ta n'wi sindzisa ku va a endla mali. Naswona a languti ndhawu laha a nga ta va a byala va kona na ku va a hlengeleta manyoro ku ri leswaku swimilana na swibyariwa swi ta hatlisa swi kula leswaku vatshoveri va ta hatla va xava a ta kota ku endla mali hi xiyimo xa le henhla. Hikuva loko o byala hinkarhi lowu ku nga ri ku wa swona swi ta n'wi tekela nkarhi ku va a tshovela naswona u nga kuma leswaku a nge vuyeriwi hi nchumu, ntshovelo wayena u tava lowu nga tsakisiki hikokwalaho fanekele a landzelela tinguva ku va a kota ku byala swimilana hi nkarhi wa swona.

A ndzi ta kombela leswaku u famba u ndzi lavela muchini wamajarimani leswaku ndzi ta kota ku tshovela hi xihatla hikokwalaho swi ta ndzi tekela nkarhi loko ndzo va ndzi tshovela naswona ku va ndzi thola vanhu va kutala kuta famba mali yotala laha purasini naswona loko o va wu kumile muchini yamajarimani swilo swi tava swi olovile naswona ta swi endla xihatla swi olova swinonoka.

A ndzi ta kombela ku tiyisisa mhaka ya leswaku laha mapurasini ndzi kombela ku khomiwa hi khomiwa ku ringana hikuva hi tirha ntirho wun'we ku nga vi na xihlawuhlawu hikuva leswi swi endla leswaku vatirhi vatirha hi ku nonoka na hi ku va va nga tiyimiseli. A ndzi kombela leswaku mhaka leyi yi tekeriwa enhlokweni tanihi murhangeri wa vatirhi naswona va ndzi lerisile leswaku swirilo leswi va rilaka hi swona xin'wana xa kona i ku va va holeriwa mali yintsanana kambe vatirha hi matimba ku tiyimisela. A va kombela leswaku muholo wa vona u ringana na ku va matirhelo ya vona hikuva leswi swi va yisa hansi naswona swi va endla leswaku vatirha hi ku nonoka hayi hi matimba.

Ina, hikuva i xitoteri xin'wani xa xiyimo xa le henhla naswona ku va ndzi dya xona ndzi ta ti twa ndzi hlawulekile hikuva xa kala nyana, hala tlhelo xi na ku nandzika kun'wani ka xiyimo xa le henhla.

A ndzi ta va lerisa leswaku va kuma mathanga lamakulu hikokwalaho va ya eminambyeni va ya va yaka mati va ya chela endzeni ka mathanga leswaku va kota ku va va cheleta swimilana swa vona hi ndlela yo olova. Hikuva dyandza endla leswaku valahlekeriwa emapurasini hikuvava swimilana swa vona a swi nge tsakisi naswona a swi nge hlekeleli hikuva swi tava swi omile hi ndlela yo chavisa, hikokwalaho minambu yi ta va olovisela ndlela loko va nga boranga mati kwala mapurasini loko va borile mati swi tava swi olovile.

Leswi swi ya hi muxaka wo karhi wa swakudya leswi nga le ndzeni ka mathini, naswona swa munyu wa ku tala na chukele ra ku tala a swi kahle erihanyweni ra hina kambe ku na swo karhi leswi nga kahle ku fana na loko ku ri hlampfi na na na na beef swi kahle rihanyweni ra hina.

Byi hoxa xandla lexikulu ka ku va xi tumbuluxa mintirho hikuva swimilana leswiya swi lava mavoko ya vanhu kuva swi susiwa laha swi nga kona swi yisiwa kun'wana. Naswona i ndlela yoleha nyana leyi lavaka mavoko ya vanhu emapurasini ku va swibyariwa swicheletiwa i mavoko ya vanhu leswi endlaku yini switumbuluxaka mintirho ku ya ku ya mahlweni hikuva handle ka vanhu mintirho liya a yi nga ta olova hikuva emapurasini ya le madorobeni na laha makaya a ku siva ni michini yamajarimani leyi nga olovisaka swilo hikokwalaho mintrho yi tumbuluka hi ndlela ya leyo.

Mihandzu na matsavu swi nga tika leswaku hi swikuma hikuva ku ta va ku ri hava mati ya ku va ya swi cheleta emasinwini.

Swimilana swa hina swi ta tsakisa naswona swi ta va swi pfumala switsongwatsongwana ku ta va swimilana leswi tsakeke hi xiyimo xa le henhla naswona swi ta va swi tengile hikuva swi kuma ndlela leyinene ya ku va swihlayisiwa. Hikokwalaho na kona swi nge omi swi ta tshama swi ri hi ndlela leyinene leyi faneleke na kona na makamba ya kona ya ta va ya xongile swinene.

Ina ndza switsakela kudya cheese, hikuva yi na masi naswona yi engetela a ti proteins emirini wa hina leswi nga ndlela leyinene ku va swi kurisa rihanyo ra hina na ku va madokodela va kuma loko va hi kambela hi va ha hanyekile hikuva hi ta va hi dya swakudya leswi nandzika leswi swi nga na mbuyelo wo tsakisa vuton'wini bya hina.

A ndzi kombela leswaku loko nguva ya ntshovelo yi hundza ndzi kombela kuti nyiketela leswaku ndzi ta ta ndzi ta pfuxelela laha ku fanela ku rimiwa kona leswaku hi ta kota ku byala swimilana hi ndlela leyi faneleke loko nkarhi wa ku byala wu fika. Hikuva ku va ndzi tshama kaya swi ndzi khomelela ngopfu hikuva se ndzi rhandza ntirho wamina hi xiyimo xa le henhla laha ndzi nga ha swi kotiku ku va ndzi tshama hikokwalaho a ndzi kombela ku ti nyiketela entirhweni lowu ku ri ntirho u ya mahlweni na mina ndzi va ndzi ri na xandla

A va na wona nsirhelelo hikuva a ku na laha va nga sayina va lo thoriwa hi mapasi ntsena leswi ku nga ri ku ndlela ya kahle naswona.

A swi ta ndzi endla ndzi ti twa makhelwani wa mina a nga ri munhu loyi a nga ta hanyisana na mina hikuva a fanele a ndzi lemukisile loko a vonile huku ya mina yi endlile xihoxo kaya ka yena, kambe yena u vela a ti humesela rivaleni leswaku i makhelwani wa xihundla naswona va nga yiva laha kaya ka mina a swi vonile a nga ndzi byeli leswi ku nga ri ki ndlela ya kahle tanihi va makhelwani.

Loko ku va na mavabyi yo karhi na loko dyambu ri hisa hi xiyimo xa le henhla tikhampani leti ta lahlekeriwa hikuva tihuku a ti koti ku va tihanya hi ndlela leyi faneleke hikuva ti lava e dyambu ro karhi leswaku ti kota ku va ti tumbuluxa matandza.

Ti pfuna ku va u kota na ku va na mabindzu mambirhi lawa ya nga ta ku hlayisa nkarhi wo leha hikuva u ta va u nga langutelanga ka nchumu wun'we naswona tihomu to va ti ti ri ta masi ti nge dlayiwi kambe leti ta nyama ti ta dlayiwa ti xavisiwa.

Tihomu ti fanele ti ya dya makhwatini laha ti nga ta kuma swimilana na mati hi ndlela leyi faneleke naswona ti fanele ti dya na vodyangwani leswaku ti ta kula kahle hi ndlela leyi faneleke ti nga khomiwi na hi mavabyi, naswona ti fanele ti ya edibini ku va ti hlambiwa mandzhedzhe.

Va langutana na ku va lahlekeriwa hi mbuyelo lowu a va fanele va wu tshovela hikwalaho ka ku va swilo leswi va switirhisaka swi va tekela nkarhi ku va vuyeriwa kwala masinwini ya vona, hikokwalaho swi endla leswaku va nga nghenisi mali yo tala laha mapurasini leswi nga ta va tikisela kuya mahlweni ku va nga vi na swimilana leswi nga ringaneleke ku va swi va swipfuna vanhu.

Va tshama va ri na tindlela ta vona leti oloveke loko mpfula yi fika na maxelo yo karhi, va va va kota ku va va va tumbeta swimilana swa vona hi ndlela leyi faneleke, na ku va kota ku va va swixavisiwa hi ndlela ya ku olova hikuva se swi va swi sasekile na laha va switumbeta kona swi va swi hlayisekile.

A va xuxa hi makwakwa, masala, tintshiri na tintoma leswi a swi endla leswaku mirhi ya vona yi tshama hi ri leyi hlayisekeke hikuva i mihandzu leyi yi va ka yi hlayisiwa ya makhwatini naswona i mihandzu leyi swi swiharhi swi kotaka ku va swi nyuherisa mi mirhi na ku va mpfula yi swi cheleta.

Swi pfuneta leswaku loko ku ri na nkhuvo lava va lavakulu va kota ku va va kota ku va va dya swakudya swa ndhavuko hikuva va ta va va ri na ndhawu leyi va rimaka kona swakudya leswi.

Hydroponics i ndlela yin'wani ya ku va u kurisa swimilana handle ka misava kambe u swi kurisa hi mati na manyoro yo karhi.

Emadorobeni a ku na misava leyi noneke naswona swimilana swa kona swi nge tsakisi hikuva a swi ta va swi nga kumi emisava leyi nga nona naswona swi ta va swi tikiseleka hi ndlela ku va swi tsandzeka no hefemula naswona swakudya leswi ta pfumela swi ta pfumala nsirhelelo hikuva a ku na ndlela.

Leswi a swi ta va swi hlayisekile hikuva vanhu a va nga ta kota ku va va fika va yiva swimilana ku fana na laha makaya va kotaka ku swi yiva naswona a swi tava swi hlayisekile na kona hi kota ku dya swimilana leswi tengeke.

Ina, a ndzi ta swivika emaphoriseni ku ri va swi tiva ku ri ndzi yiveriwile na ku va ndzi teka goza rin'wana hikuva ku yiveriwa swa vava.

A ndzi ta va lemukisa leswaku a swi kahle emirini ya vanhu van'wani lava va khongotelaka business-e ra n'wina ra vona hikuva loko va tirhisa tikhemikhali swimilana leswi swi kula hi xihatla leswi nga ri ki kahle hikuva ku va ku i ndlela yin'wani ya ku va va swi khutaza tanihileswi swi nga ta ka swi nga vi ka fiki swi tshama kahle emirini ya vanhu na kona a ndzi ta tiyisisa leswaku swakudya leswi fanekele swi kamberiwa swi nga si ya xavisiwa.

Van'wamapurasi va fanele va kota ku holela vatirhi va vona hi ndlela leyi faneleke leswi swi ta kota ku tiyisisa leswaku vatirhi vatirha va ti yimiserile hi ndlela ya le henhla na kona swi nga va tikiseli ku va vurimi bya vona byi va le bya xiyimo xa lehansi hikuva va ta va va tirha va ti yimiserile tanihiloko na vona va nyikiwa mali leyi yi ringaneke.

Ina, ni nga ti tirhisa tikhemikhali leswaku swimilana swihatla swi kula ndzi ta kota ku xavisa hikuva loko u yimela timpfula tina na ku va u nga tirhisi tikhemikhali swimilana swa wena swi ta sindziseka na koho swi tava swi dyiwa hi swivungu.

Vurimi byi hoxa swandla hikuva vanhu va ku tala va hanya hi swakudya swa kusuka emasin'wini kumbe mapurasini tanihileswi va kotaka ku va va sweka swakudya leswi nandzikaka naswona swi kota ku kurisa ikhonomi ya South Africa hi ndlela ya leswaku swishaviwa siku na siku laha tixopeni.

Ti-spekboom i lwandlulwani kumbe ndzukula leti laha tikweni tikumekaka eka ndhawini ya le Eastern Cape.

Swi nga ni khumba emoyeni hikuva swi ta va swi sindzisa swimilana swa mina ku va swi hatla swi kula leswi swi nga ta va swi endla leswaku ndzi va na vaxavi va xiyimo xa le henhla lava va nga ta va va ta xava purasini ra mina hikuva swimilana leswi swi ta va swi teka nkarhi lowu nga fanelangiki ku va swi kula.

Va kuma timali leti hi ti vitaku leswaku i ti land back, bank loans na ti grant naswona ndlela ya ku va u kuma mali leyi u fanekele u va u ri munhu loyi wa laha Afrika-Dzonga naswona u tiyisisa leswaku purasi ra wena ri rhejisitariwile hi tindlela leti faneleke.

Ku hungutiwa ka misava swi endla leswaku purasi ri nga tshuki mihandzu yo tala leswi swi hungutaka na mali ku va yi nghena purasini so eka nkarhi wo leha swi ta endla leswaku purasi ri va ri nga nghenisi mali ya ku tala kambe ka nkarhi lowutsongo purasi ri ta va nkarhi ri lwela ka ntsongo ka ntsongo.

U nga tirhisa makhwati ya swiharhi swo fana na tihomu, makhwati yo fana na swiharhi swa ku fana na ti mbuti, makhwati yo fana na swo hlo swohlota.

Ndzi nga swivika no kombela mpfuno ka va vulawuri hikuva ku va ndzi langutana na khamba i xiyimo lexi nga ta va xi nga ri kahle ka mina ndzi ri ndzexe.

A ndzi ta tsala papila ra mina ri ya ka department of land reform laha ndzi nga ta va ndzi va tsalele mayelana na na na na na na swiletelo swa purasi ra mina na ku va ndzi tirha njhani hi purasi ra mina na ku va va tekile handle ka mpfumelelo leswi a swi ta endla leswaku hi yimisana hi nenge un'we.

Ku nga va ku ri ndlela ya leswaku vanhu va kota ku tshama emadorobeni va tele laha va nga ta kota ku va va hakela timali ku va va tshama kona leswi nga ta vuyisela ikhonomi ya tiko hi xiyimo xa le henhla.

U kota ku va u dyondza tindlela to hambanahambana ta ku va u kota ku maneja nsimu na leswaku swiphiqo swa nsimu na mintlhontlho hi swihi leswaku loko u ya sungula bindzu ra wena u va u kota ku tiva switandzhaku na leswinene hi nsimu.

Swirimiri khonofoli spinach hikuva hi swona leswi ndzi vonaka swi nga ta va swi kota ku va swi hlayisa vanhu ku va va hanya vutomi lebyi tengeke.

A ndzi ta byala swa swakudya leswi nga ta chukiwa hi ku hatlisa ku fana na swa ri spinach khonovi leswaku va ta hatla va tshovela hi xihatla.

Ina, swa hoxa hikuva vanhu loko swilo swi ri madorobeni va twa ku ri swa xiyimo xa le henhla ku tlula swa le matikoxikaya naswona va swi tekela nhlokweni ngopfu.

A ndzi ta va byela leswaku va tiyisisa leswaku va nga si yiveriwa kumbe xana ku onheriwa purasini ra vona va fanekele ku va va chela ti camera va thola na ma-security leswaku va ta kota ku hlayisa purasi ra vona.

Ku tirhisiwa va nga wisisiwi, ku nyikiwa mintirho leyi a vafanele vatirhisa vavanuna ku va va nga hlawuleriwi mintirho vatirhisiwa na mintirho ya ku tika.

Daka kumbe maribyana, hikuva xi nga ha ku hlangahlanganisa nhloko kumbe xi ku vabyisa leswi nga ta va swiendla vutomi bya wena byi va ka khombo leri nga ta va ri vanga rifu.

Leswi pfuna leswaku u va u va na vutivi lebyinene u dyondza u nga tikiseriwe naswona leswi ta endla leswaku loko wa sungula purasi ra wena swo ku olovela naswona va n'wi tlhava ku thola vona hikuva va ta va swi vona ku ti nyiketela ka wena.

Ina, yi mianakanyo leyinene hikuva u ta hambi u xi bulusa siku na siku leswi ta endla leswaku va vona ku ri purasi ra wena ri sirhelelekile leswaku va nga ha vuyi va ta tlangela.

Swi endla leswaku hi kuma swakudya leswi tengeke nakona hi swi kuma hi ku olova naswona ku va ku ri leswi kamberiweke swi nga swi hangaleseriwa ka vanhu.

A ndzi nga ta tsaka hikuva swi ta va swi sindzisa swimilana swa mina naswona ku fanekele ku va na ntwanano wo karhi na ku avelana ka timali loko va teka misava ensin'wini ya mina.

Leswi swi hlohlotelo vaxavi leswaku va tshama va xava ka mina hikuva va ta va va swi tiva leswaku va dya swakudya swa vuhlayiseki leswi tengeke swi tlhela swi va swi basile.

Va nga ha tirhisa AI based detection, leyi kotaka ku hlawula switsotswana na ku va yi vona na switsotswana leswi ntsongo.

Ina, yi nga ha tirha hikuva loko va borisa swilo va heta va swi chela laha masin'wini swi nyuherisa miroho na swimilana.

U nga ha tirhisa swinyenyana na ku va u kota ku languta ndhawu leyi ku leswaku a yi si oma mabyanyi ya kona, naswona ya tsakama xana.

Ndzi nga ha tirhisa mali yo ringana two hundred ku fika ka five thousand, ku va ndzi kota ku xava swibyariwa na timbhoni na manyoro.

Ku nga ha tirhisiwa machine leaning leyi hluvukisana switsongwatsongwana no va yi kota ku swi dlaya hi swihatla.

Tindlela leti toloveleke i ku va u ti petsa u tiveka ka ndhawu ya vuhlayiseki leswaku u ta kota ku ti mbala hi nkarhi lowu.

Va nga tiyisisa leswaku va endla swinavetiso, naswona va ya swi xavisa hi nxavo wa le hansi hi nkarhi lowu leswi ta nkoka va noko.

Va nga kunguhata hi ndlela ya leswaku va ehlisa swibyariwa swa vona, na ku tlhela va endla xinavetiso leswi ta nkoka vaxavi rinoko, hikuva va ta va va nga ha xavi hi mali leyi a va xava hi yona eku sunguleni.

Ina, ndzi landzelela khalendara hikuva swimilana swi na tinguva ta swona leti u fanekeleke u byala hi tona naswona loko oka u nga landzeleli tinguva leti u ta vuyeriwa hi swimilana swa ku nga tsakisi.

Ina, swi hlawulekile hikuva u kota na ku va u languta swimilana swa wena u ri kusuhi, leswi nga ta endla na leswaku u byala swimilana leswi faneleke. Ku tlula loko u byala swimilana swi tele u nga swi tivi na leswaku i nkarhi wa swihi kumbe swihi.

Leswi swi endla leswaku vanhu va landzelela swakudya swa organic, hikuva i swakudya leswi swi nga ni ku tsokombela ku tlula swa vutumbuluxi, leswi u kumaka leswaku swi na ti-vitamin-i, kambe u kuma leswaku a swi nandziki ku fana na swa organic.

U ta vona hiloko ku sungula ku na timpfula hi nkarhi na nkarhi, naswona maxelo ya kona ya va ku ri lawa tsakisaka.

U fanekerile a swi landzelerisa ku kota ku tiva tinguva ta vurimi, na leswaku a nga rimi hi nkarhi lowu nga fanelangiki leswi nga ta endla leswaku a nga vuyeriwi.

Ndzi fanerile ku cela misava ndzi yi pfuxeleta, ndzi yi tsakamisa naswona ndzi tiyisisa leswaku yi xongile naswona a yi na switsongwatsongwana xana na switsotswana.

Swi endla leswaku ku va na ntshovelo wa le hansi, leswi nga ta endla leswaku vaxavi va nga xavi hi xitalo hikuva va ta va va pfumala ku va va tshoveriwa swimilana.

Va fanekele ku tiyisisa leswaku va mbala swimandlamandla na ku va va mbala mi-mask-i, va tlhela va mbala tibutsu. Leswi swi ta endla leswaku va tlhela va tirhisa na mabakiti, masabelo ku va va kamela masi lawa kona.

U fanerile u kuma teretere na swikomu swo kariha na tiharika, na ndhawu leyi tengeke yi tlhela yi va yi.

Ndzi nga va lemukisa leswaku hi nkarhi na nkarhi loko va tirhisa michini, a va yi tiyisisi leswaku yi nga tshami yi thyakile, a va tshame karhi va yi hlantswa hi siku na siku loko va heta ku yi tirhisa. Leswi swi ta endla leswaku yi tirha nkarhi wa ku leha.

Loko va tshama mapurasini ku na mimoya yo hambanahambana leyi humelelaka le mapurasini, na hi ku va va tirhisa switirhisiwa swo hambanahambana leswi va va switirhisaka ku va va va kurisa swimilana, hi swona leswi nga ri ki kahle for rihanyo ra vanhu. Naswona swi nga tlhela swi va veka enghozini hikokwalaho ka makhamba, loko va ya mapurasini va ku va ya ku yiveni naswona va nga ha va dlaya.

A ndzi ta khunguvanyiseka emoyeni hikuva a ndzi ta va ndzi ti karhatekile ku va ndzi byala swimilana, ndzi tlhela ndzi swi cheleta hi ndlela leyi landzeleke.

Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku a hi tinguva hinkwato u fanekeleke u byala swimilana, naswona u fanekele u rhanga u kambisisa ku ri nkarhi lowu i nguva ya ku va u byala swimilana swa njhani. Leswi ta ku pfuna leswaku u nga lahlekeriwa eka swimilana na ku va u nga lahlekeriwa hi mali yo tala.

E-e, a ya nga ta khumbeka hikuva nkarhi wa mpfula hi wona nkarhi lowu faneleke wa vurimi, naswona swimilana swa mina swi ta va swi xongile swi .

Va nga seketelana hikuva va byala swilo leswi nga ta va vuyisela mali, naswona va seketelana hikuva va endla nchumu wun'we va va na va nyandza yin'we va khomisana va hlohlotelana hi nkarhi lowu wa vurimi. Naswona ku va va ta na tindlela leti ta ku va kota ku va va humelela hi nkarhi lowu.

A swilulamanga hikuva mapurasini i ndhawu yo chavisa, naswona ku tale makhwati laha va nga ha lumiwaka hi tinyoka na swiharhi swo hambanahambana.

Ndzi nga ya chela endzeni ka mathangi, endzeni ka mikorotwana na le ndzeni ka swigububugubu, laha ndzi nga ta kota ku ya tirhisa nkarhi wo leha.

Ndzi nga ha byala tindluwa, naswona lexi ndzi faneleke ku xi tekela nhlokweni i ku va ndzi languta misava ya kona leswaku yi nonile naswona yi nge dyiwa hi swivungu xana.

Leswi swi endla leswaku swimilana swa wena swi nga manyani, naswona swi kota ku hefemula swi tlhela swi va swi hlayisekile.

Ku nga ha mbariwa mi-mask naswona ndzi nga ha vhuthela laha purasini ku sivela vuvabyi lebyi.

Leswi swi endla leswaku ku hava vurimi hi nkarhi wolowo, hikuva maxelo ya ta va ya nga ri ka nkarhi wa vurimi. Leswi swi ta endla leswaku ku va na ku ya rimiwa ku ri khale loko se ku sungurile ku va ku na timpfula.